Izinzuzo ezinkulu zokuba nezindawo ezine-Wi-Fi emphakathini njengemitapo yolwazi, okanye izikhungo zomphakathi, ukuthi kwimitapo yolwazi kuyakusiza wenze ucwalingo mayelana nezinto zesikole. Kanti emphakathini kusiza amalungu emphakathi kulabo abangenayo imisebenzi, ukuthi ba-aplayele imisebenzi, babhalisele imisebenzi abayidingayo. Kanye nokufunda futhi izifundo lezi phecelezi, online.

Njengomsakazi wesiteshi somphakathi, somsakazo wesimo sezulu. Ngingalandelanisa izibikezelo ezinembile, ngihlele izigameko ezithile. Ngihlole izibikezelo zesimo sezulu . Ngizocwaninga ngesimo sezulu ukuqiniseka ukuthi ngisebenzisa.

Izihloko namafomethi angasebenza kangcono. Okokuqala ukuqonda izithameli zasekhaya, ngingahlola izidingo nezifiso zomphakathi. Ngingaqonda izinkinga ezithinta imiphakathi ethile. Izihloko zezifundo, okungaba izinkinga zomphakathi, imisebenzi yomphakathi, izindaba zamasiko nezemfundo, izinkinga zesimo sezulu nezinye izinhlelo. Kube amathuluzi nezifundo zokuxoxa, izivakashi ezisemthethweni noma ezaziwayo, ukuhlola imibuzo kanye nempendulo. Amafomethi angasebenza kangcono, kungaba izinkulumo ezilandelayo, izingxoxo zezithameli, izifundo ezingaqondile. Okokugcina, ukuhlanganisa isikhathi esifanele, okungaba izinkathi ezinhle zokuphendula.

Iziteshi zokusakaza ezifana noKhozi FM, Vuma FM, zibalulekile kakhulu ngoba zazisa ngezindaba ezenzakalayo emhlabeni wonke jikelele. Zisinikeza ulwazi okunzulu mayelana nemisebenzi, izikhala zemfundo kanye nesimo sezulu. Kanti ziphinde zixwayise kakhulu ngezimo ezingaba yingozi ezenziwa emphakathini wakithi.

Isebenza kahle inkundla yomculo eyodwa kunenye uma inikeza izici ezithile ezenza kube lula ukuyisebenzisa, futhi benze kube nomphumela omuhle kumsebenzi. Esibala khona umsebenzisi ohlosiwe, phecelezi, user friendly. Inkundla yomculo enohlelo olucacile, oluphumelelayo, nolusebenziseka kalula. Izinhlobonhlobo zokuphuma, compatibility. Lokhu izinkundla, sibala izinkundla ezifana ne-Spotify, Apple Music, noma YouTube Music. Sibhala ngokuzenzakalelayo ama-mode, izinkinobho noma i-mode yokusebenza ebhange le divayisi lomsebenzi.

Ukudala izingxenye zezindaba ezihehayo nezifundisayo eziteshini zemisakazo yomphakathi. Kudinga ukuqonda okujulile kokuthi izithameli zifuna ukuthola ulwazi olulodwa oluhleliwe, futhi oluthokozisayo. Ukuze izindaba zibambe izithameli kufanele zibhale izihloko eziphakamisa izintshisekelo zomphakathi, zifundise, futhi zihlinzeke ngolwazi oluhlobene nokuphila kwansuku zonke. Esingabala khona, ukuqonda izithameli, ukukhetha izihloko zokuqalisa, ukuhlelwa kwezindaba, ukusebenza ngezindlela zokufunda, kanye nezindlela zokuthuthukisa izinhlobo zokulandisa.

Ukuhlonza okukude nokwelashwa kweziguli ngobuchwepheshe bezokuxhumana. Telemedicine, kubhekisela ekusetshenzisweni kwemishini yokuxhumana ye-electronic, ukuze kuhlonze, kwelashwe noma kuhlolwe iziguli ngaphandle kokuthi kudingeke ukuba ziye esibhedlela noma kwadokotela. Lokhu kuvumela abahlengikazi, odokotela, nabachwepheshe bezempilo, ukuba bahlinzeke ngezinsizakalo zezempilo. Ngokusebenzisa izingxoxo ezikude, izithombe, izibikezelo, nezinsiza zokuhlola ezikude.